Ke ne ke sa ya toropong ha ke ya thabela ho dula tekesing eo, hobane ditulo di ne di le haufinyana haholo. Le nna ke ne ke sa kgone ho dula ka nepo, le tekesi e ne e tletse haholo.

Di-bicycle-e di sebediswa bakeng boikotliso ha ho matha bakeng sa tshebeletso ya courier. Mme hape ke mokgwa wa ho tsamaisa dipalangwang bakeng sa batho ba sa kgoneng ho tsamaisa dipalangwang tsa setjhaba, le batho ba senang dikoloi tse e leng tsa bona.

Re ne re ya Bloemfontein ha re lahleha, re ne ra kgona ho sebedisa sebaka sa GPS ho fihla mo re yang teng. Re ne ra thuseha feela jwalo.

Ke kopa ho dumela ha e be tekesi e maemong a mabe, mme license ya tekesi e ntjha. Ke nahana hore ba e di fumane ka tsela tse seng molaong.

Kamora hore ke bone festere eo ya sefofane seo ke ne ke se palame hore se kena moya. Ke ile ka bitsa air hostess, ka hlalosetsa ka bothata boo. A ne a bitsa basebetsi mmoho ba hae, ba ile ba lokisa festere ka ikutlwa ke thabile hape.

Ke tla ya ofising ho botsa hore na ba nahana hore re ka palama sefofane neng, empa ha e be ba re ha pula e ntse e putlama, ke tla utlwisisa hobane etswa matsohong a bone, le poloko ya hore ya rona e fihla pele.

Nahane hore dibaka tse ding tseo kgetho e anngweng ke kgethollo, di etelwa ka ka bongata ho tshwana le Sophiatown le Sharpeville.

Dumela motswalle wa ka, re bile le bothata ha re sa tswa ho feta Bloemfontein, re ya Kapa. Ke hlokometse feela ho re ke felletswe ke petrol-e. O ka kopana le rona haufi haufi ya rona, e be o tla ka botlolo e nang le petrol-e ferla ho re re fihle garage e latelang.

Ke ne ke tla hira quantum ho Toyota, ke tla tloha le lapa la ka lohle. Le ba lelapa le atolositsweng, re tla arolana tjhelete hara rona ba sebetsang ho lefa Toyota. Re tla tloha matsha a Labohlano ka two AM re kgutle Sontaga motshehare.

Ke ne ke rata ho reka dijo ka garage-eng, le ho sebedisa mantlwana ka garage-eng ha ntse re tshela mafura. Hobane sebaka se selelele se loketseng se hloka hore o o otlolle mmele wa hao hona hang ka nako.

Ke ne ke kwatile haholo hobane, ha ho na motho ya re fileng lebaka le nepahetseng mabapi le hore na ke eng, hobane ha sefofane se ntse se kgutla. Ha re fihla boemafofane ke ile ka kgutlela hae ke kwatile, ke ile ka tlameha ho tjhetjhisa kopano eo ya ka.

Ke ne ke tla leka ho adima tjhelete ho ba lelapa, hore ke sebedise mokgwa oo wa di palangwana.

Mathata a kileng ka kopana le ona ha ne ke sebedisa karete ya bese, ke hore ba hana e sebetsa ba re ha e na matsatsi a ho palama bese. Mathata a mang a ileng ka kopana le ona, ke ile ho ya ho reka karete ya bese, empa ba mpolella hore metjhini ya bona e offline.